Ukuze ngilungise izindlela zami zokulima, ngiqale ngokulungisa amashejuli okunisela. Ngasebenzisa izembozo zokuvikela isithathwa. Ngaphinde ngasebenzisa izindlela zokonga amanzi ukuze ngikhone ukubhekana nesomiso.

Kwakungenxa yamagagasi okushisa aphezulu. Abangela izinguquko ezingazelelwe ngokudala ingcindezi yokushisa okwaholela ekuneni, nokuphelelwa amanzi emzimbeni kanye nokukhula okugobekile. Lamazinga okushisa aphezulu aphazamise ukuvuthwa . Okwabangela isivuno esiphansi, futhi kwabangela ukuba izitshalo zivuthe ngokushesha kakhulu. Ukwengeza lamagagasi okushisa omisa umhlabathi, andisa izinkinga zezinambuzane . Futhi anciphisa ukutholakala kwamanzi. Konke lokhu kwalimaza impilo yezitshalo kanye nokukhiqiza.

Ukuvunwa kwamanzi emvula kuwuhlelo lokuqoqa nokugcina amanzi emvula ukuze asetshenziswe esikhathini esizayo. Abalimi bangasebenzisa izindlela ezinjengo kuqoqwa kophahla, imigodi yokugcina amanzi, ama-system okubamba amanzi angaphezulu, futhi bahlole amadamu ukuze baqoqe amanzi emvula. La manzi agciniwe angasetshenziselwa ukunisela ngesikhathi esomile, ukunciphisa ukuthembela emanzini angaphansi komhlaba. Ngokuqinisekisa ukusebenza kahle, abalimi kufanele bahlunge amanzi bagcine izinhlelo zokuwagcina futhi basebenzisa izindlela zokuchelelela ezonga amanzi. Ukuvunwa kwamanzi emvula kusiza ukulondoloza amanzi, okuthuthukisa ukuqina kwezitshalo, nokunciphisa izindleko zamanzi.

Ukweseka abalimi abasafufusa ukuthi bathumele imikhiqizo yabo emazweni angaphandle, kusiza ukukhulisa umnotho ngokuthuthukisa ukuthengiswa kwezolimo emazweni angaphandle. Ukwehlukanisa imali engenayo nokudala amathuba emisebenzi ey'ndaweni zasemakhaya. Ikakhulukazi, ikhuthaza ukusungula izinto ezintsha. Ithuthukisa ukukhiqiza, iheha abatshali bezimali bakwamanye amazwe futhi yehlisa nobumpofu. Ukwengeza, iqinisa ukuhlanganisa kwezimakethe zomhlaba, futhi ikhuthaza izimboni ezihlobene, okunomthelela ekukhuleni komnotho jikelele.

Okuhlangene nakho kokukhula kwezitshalo, kwaletha injabulo ngokubona izitshalo zami zikhula kahle ngemva kanzima. Kodwa kwalandela ukudumala lapho ukushisa okungazelele kubangela ukuthi ezinye izitshalo zibune, futhi zingaphumeleli okwaholela nokukhungatheka. Ngabhekana nenselelo ngokuthuthukisa ukunisela, ukusebenzisa izindwangu zomthunzi ukuze ngivikele izilimo, nokucwaninga ngezinhlobo zekusasa ezikwazi ukumelana nokushisa. Ngaphezu kokudumala, ngagxila ekuvuneni okuhle futhi ngasebenzisa ulwazi ukuze ngithuthukise izindlela zami zokulima ngesizini elandelayo.

ngokulima, konga imali futhi udla imifino enemisoco . Iy'tshalo engathanda ukuzilima, imifino, amakhabe.

Lapho ekhetha izitshalo, ugogo kufanele acabangele izici ezifana nesimo sezulu, uhlobo lwenhlabathi, indawo, ukukhanya kwelanga, izidingo zamanzi nezidingo zokunakekelwa. Futhi kubalulekile ukubeka phambili ukuphepha, ikakhulukazi ezitshalweni ezinobuthi. Futhi akhethe izinhlobo ezihambisana nokuthandwa uye siqu ukuze azijabulele. Lokhu kuqatshangelwa kuqinisekisa okuhlangene nakho, okuphumelelayo nokwanelisayo kwezolimo.

Ubuchwepheshe busiza ekutholeni kunesikhathi nasekulawuleni izifo zezitshalo ngamathuluzi afana nama-drones, artificial , izinzwa, namamodeli aqagelayo. Lobu buchwepheshe buqapha impilo yezitshalo, bubona izifo kunesesikhathi futhi bubikezele ukuqubuka kwezifo. Ama-system azenzakalelayo nobunjiniyela izakhi nakho kusiza ekulawuleni izifo ezihlosile, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kanye nokunciphisa ukusetshenziswa kwamakhemikhali.

Ukulima umoba ezindaweni ezintula amanzi, kunikeza izinzuzo zezomnotho njengezolimu ezinenani eliphezulu, nokudala amathuba emisebenzi. Kodwa futhi, kubangela izingozi ezifana nokusetshenziswa kakhulu kwamanzi, ukucekelwa phansi komhlaba, kanye nokuncintisana ngemithombo yamanzi elinganiselwe. Izimpande zayo zijulile, zingathuthukisa ukwakheka kwenhlabathi, kodwa ngaphandle kokuphathwa kwamanzi ngokucophelela, isilimo zingaholela ekucindezelekeni kwemvelo kanye nokuba sengozini yesomiso.

Ukuze uhehe abavakashi bamazwe ngamazwe, izimakethe zasemapulazini zinganikeza ulwazi lwamapulazi ukuya etafuleni, imihlangano yokucobelelana ngolwazi ngamasiko kanye nemisebenzi ye-ecotourism. Ukusingatha amafestivali, ukuhlinzeka ngendawo yokuhlala yasepulazini kanye nokukhangisa ngemikhiqizo yendawo ehlukile nakho kungakhanga izivakashi. Ukusebenzisana nezinkampani zezokuvakasha, nokusebenzisa iy'nkundla zokuxhumana kanye nokwabelana ngezindaba zokulima zendawo, kuthuthukisa ukukhanga kwezimakethe zasemapulazini njengendawo yokuvakasha eyinqayizivele.

Ungithola ukuthi kunohlobo olusha lesitshalo esifakwe impova ngomoya, ngizwe ingxube yesasasa nelukuluku. Kungijabulisile ukuqabanga ngendlela imvela eqhubeka isimangalisa ngayo, nezinto ezintsha esizitholile, ikakhulukazi emhlabeni wezitshalo. Ngibe nomuzwa wokwethuka ngendlela lesi sitshalo esisha esakhe ngayo indlela yaso eyinxayizivele yokuchuma nokujwayela indawo yaso. Ngesikhati esifanayo, ngangimagange ukufuna okwengeziwe ngendlela lesi sitshalo esisebenza ngayo. Yini esenza sihluke kwezinye izitshalo ezifuthwa ngomoya? Nokuthi, singaba yiphi indima esimisweni saso semvelo? Kuzwakale njengokwembula ucezu olusha lwendida ekwakhiweni kwemvelo okukhulu nokuyi nkimbinkimbi.